Di papadi ke e nngwe ya dikarolo tsa bohlokwa bophelong, empa ntho ya pele e tlamehang ho etsa. Ko utlwisisa le ho bona ho re ngwana hao ke papadi efe a e ratang, ho re ke bolo ya maoto kapa ke ke ke ke ke ena e mathang, ke ena a qhomang netball-o jwalo jwalo. O tlameha o tsebe mme ka mono, o leke ho mmatlela moo ho bapalwang dipapadi tseo. Mme mohlomong o tholle diaparo tsa teng mme mohlomong o leke ka hohle ho mo tshehetsa nthong eo a e a e thabelang ho etsa. Mme ka seo o tlo etsa ho re mohlomong a bapalle hole le ntho tse ngata, mme mohlomong jwalo ka ha o omo tsheheditse. O tlo etsa a be le lerato, mohlomong e tswetse molemo ntho eo.

Disebediswa tsa di papadi sekolong sa ka mona ke nna a e leng ho reng a ikarabellang ka tsona. Ke nna a di a di hlobollang, ke nna a di rekang hobane ke nna ke motho a ikarabellang tsa dipapadi ho re mohlomong le leng le le leng ke nako ya dipapadi dikolong mona. Ka nnete etla bapala karolo e kgolo ha o kenya di thuso ka ditjhelete hobane jwale re hloka ho reka diaparo, re hloka ho reka di di bolo tse leng ho re mohlomong tlo kgona ho thusa hape le ho re bana ba sekolo kaofela ba tle ba nke karolo. E mong le mong hape o tlo be le ho reng ho le di papadi tse fapaneng ho re bana ba tla be le kgetho ya ho re mohlomong re ka bapala sena le sena le sena. Kapa mohlomong ke hlokomela ho re nna nka kgona ho re nka loka di bapading tsena.

Taba ya ho ikwetlwisa sekolong sena ya kgonahala, empa hae tlameha e fela e le jwalo. Hona le melao le dipehelo mme kaha Laboraro beke e nngwe le nngwe ke yadi papadi. Mme moithuti kapa baithuti ba dikolo tse ding ba ka kgona ho tla empa ba tekenne ba tlatse foromo e ba dumellang ho tswa sekolong sa bona ho re mohlomong ba ka tla ho le rona sekolong sa rona. Le ho re mohlomong ho ka tla le baithuti ba bang mme le matitjhere a bona. E le ho re mohlomong ke nthwe e leng ho re jwale ya kgona ho etsahala.

Ntlha ya pele, ke ho re ho tlameha ho be le dibapadi. Ka mantswe a mang bana ba tlo bapalla dihlopha mme mohlomong o ka etsahala ho re e be re bone sebaka seo, re tlameha ho mmuso. Mmuso e fanang ka taelo. Ke yona e fanang ka tumellano ho re mohlomong sebaka seo e ka refa sona e be e le ho re mohlomong ke sebaka se e leng se boemong bo hantle. Ha ona tshitiso e tlo se etsa. E se dumele ho re mohlomong papadi nke karolo sebakeng seo. E le ho re mohlomong jwang kapa jwang ke se kgone ho tloswa ntle le lebaka kapa lebaka la ka ba teng re tla tsebiswa ka nako.

E dumella batho ho re mohlomong ba tle ba kopane, ba etse maqhama, ba etse sekgotsi hobane jwale kopanye batho ba fapaneng ba mekgatlo e fapaneng. E le ho reng jwale re se retlo bua ntho e nngwe e fapaneng e le ho re qeta re ha ele ntho e nngwe hosane tla re thusana mokgatlo o mong o tsebanang. Hape e fana ka monyetla ho reng batho ba ntshe bokgoni ba bona di papading mona.

Bophelo ba ka Bo ile ba nolofalla ka bona ho re jwale ke ngole dithothokisi. Hobane ke se ke kgona ho ntsha maikutlo a ka a fapaneng e leng ho re ha sa le ke a kwalla. Ke kgona ho re ke itlhalose empa ke itlhalose ka thothokiso, ke kgona ho re dintho tsohle tse fitileng ho tsona le tseo ke tshepang ho tsona, ke tlo hlola jwang? Empa ke di fetisa ka mokgwa wa ho bua ka mokgwa wa ho ngola dithotokiso ka teng. Ntho e e e e e e entse bophelo ba ka bo be bobebe hobane jwale ke kopane le batho ka tsebana le batho. Mme ka ya di bakeng mme dithothokiso tsaka di rutile e bile di a ruta. Mme hape mohlomong di etsa dintho di be bobebe ha e lo re jwale o so hlalosa mathata kapa tse o fitileng ho tsona. Batho ha ba se ba di bala.

Ka nnete ke matsatsi a mang, ha ke sa kgone ho etsa ntho tsaka, ke batla lebaka. E tse tsa ho re mohlomong ne le nthuse ho re ke ntse ntho tsaka ka pele. Mme ke tshenyetsa e le ho re mohlomong ke nahana ho re e be boemo ha bo le tje empa mohlomong ke sa kgone ho re maemo a . Ko re ke leka ho ipeha hantle haholo.